Ndingaqala ngokuba ndimncome ngokuba athathe isigqibo sokudlala into ayithandayo, ibhola. Ndibuye ngokumncoma ngenkqubela yakhe anayo kwibhola. Enye into endiza mfundisa yona ngokuba abantu abafani kwaye abakhuliswanga nasemizini efanayo, abakhuliswa nangendlela efanayo kwaye aba 'ntwana bamantombazana abamntlontayo babonisa indlela yokudinga uthando kwabanye abantu, kwaye yena angaba luncedo ukuba kungaba .

Iitumente zehlabathi xa zizawulungiselelwa zizophathwa ezweni kuba nemathuba amaninzi xa siyilungiselela njengokwakhiwa kwezikhululi zeendlela, kwakhiwe iihotela, kwakhiwe neendawo apho kuzawudlalwa khona le tumente. Xa itumente ifika unyaka wakhona izawuqhubeka kuba namathuba amaninzi kwezonxibelelwano, kuba namathuba kwiindaweni zokutya, kube namathuba eendaweni yokuthutha abantu. Kwaye kuzo zonke ezi ndawo kuyaqashwa abantu uba bazosebenza, ze bakwazi uba bazonceda ezi ndwendwe ezabe zikhona ngalo lixa kunetumente.